Yebo, ngicabanga ukuthi izindlela zendabuko zokulondoloza ukudla zisabalulekile nanamuhla. Lokhu kungenxa yokuthi azihxomeki ezintweni zikagesi ezifana namafriji. Okusho ukuthi uma kungatholakala ugesi noma kwenzeka inkinga, abantu base nayo indlela yokugcina ukudla kwabo kuphephile. Ngaphezu kwalokho, lezi zindlela zakudala ziqinisekisa ukuthi isiko namagugu ezizukulwane esidlule agcinwa ephila. Kubalulekile futhi ngoba ezinye zezindlela zokulondoloza njengokomisela inyama noma ukuyifutha, zinikeza ukudla ukunambitheka okukhethekile futhi kwandisa impilo yokudla. Ngakho-ke ukufunda nokugcina lezi zindlela kubalulekile ukuze sizigcinele ikusasa eliqinisekile nezindlela zokuphila eziqinile.

Isimo sezulu sithinta inqubo yokuvuna ngoba isomiso, izimvula eziningi, noma izivunguvungu, zingonakalisa izitshalo. Kwenze kube nzima ukuvuna ngesikhathi esifanele. Isimo sezulu esihle senza izitshalo zikhule kahle futhi kuvunwe kalula.

Ngingamuchazela ngithi, ekulimeni okuphilayo, organic, abalimi basebenzisa izindlela zemvelo ukuvikela izitshalo ezifana nokusebenzisa izilwane ezizidlayo izinambuzane, noma izitshalo ezixosha izinambuzane, futhi bagwema amakhemikhali anamandla. Ekulimeni okujwayelekile, conventional, abalimi bavame ukusebenzisa amakhemikhali nezibulala zinambuzane ezenziwe e-factory, ukulawula izinambuzane ngokushesha.

Yebo, umlimi angazama ukushintsha, ngoba izitshalo zokwelapha zinemakethe ekhula njalo futhi, zingaletha inzuzo enkulu, kodwa kufanele azilungiselele kahle, afunde amakhono amasha, futhi abe nesineke ngoba kuthatha isikhathi ukuthola imiphumela.

Yebo, abalimi kufanele basebenzisane ukuze bavumelane ngamanani, ngoba lokho kungabasiza ukuthi bangancintisani kabi, futhi bathole inzuzo efanele ngomsebenzi wabo.

Ekulimeni okuphilayo, impila yomhlabathi iyathuthuka ngoba kusetshenziswa izinto zemvelo ezifana nomquba ukwandisa izilwanyana ezincane nomanyolo wemvelo. Ekulimeni okujwayelekile, amakhemikhali anganciphisa impilo yomhlabathi ngokubulala izilwanyana ezisiza ngokunciphisa izakhi ezibalulekile.

Ubuchwepheshe bungasiza ngokuthuthukisa izindlela zokuhlola impilo yenhlabathi, ukuvundisa ngendlela efanele, ukusebenzisa amanzi ngendlela efanele, kanye nokulandelela ukukhula kwezitshalo. Ngaleyo ndlela kukhule izikhali zemigqa, futhi kwande isivuno sezitshalo.

Umehluko ukhona ekusentshenzisweni kwe-PPE, ngoba kwezolimo kuvame ukugxilwa kakhulu ekuzivikeleni ngenxa yokusebenza ngezibulala zinambuzane ezinamandla, kanti ekulungiseni izindawo, landscaping kuvame ukusetshenziswa i-PPE elula, futhi ukuthobela imithetho kungaba kuncane ngenxa yokusebenzisa, yokusebenza ngezinga eliphansi lezi bulala zinambuzane.

Ungayilinganisela impumelelo yakho ngokubheka izinga lesivuno, ikhwalithi yezitshalo ezivunyiwe, isikhathi esisetshenzisiwe ekuvuneni, izindleko zabasebenzi, kanye nokuthi izitshalo zilinyazwe kancane noma cha, ngesikhathi sokuvuna.

Ngake ngabona ngomakhelwane evuna utamatisi ngesandla, ewasika ngobumnene ukuze angawalimazi. Kwenziwa lokhu ukuze kugcinwe ikhwalithi ephezulu yesilimo.

UThomas angachazela umphathi wakhe ngokukhathazeka okuphathelene nesimo sokusebenza ngaphansi kokushisa okukhulu ethwele ubhasikidi abasindayo amahora amaningi. Okungaholela ekutheni acabangele impilo yakhe. Angacela isikhathi sokuvakashela kudokotela ukuze athole ukuphumula okudingekayo, ukuze aqhubeke nomsebenzi ngokuphumelelayo.

Abadala emndenini kathami bangase bamunikeze izeluleko ezihloniphekile. Bamukhuthaza ukuthi aqhubeke nomgomo wakhe, kodwa baphinde bamutshele ukuthi kufanele abheke kahle izindlela zokuphumelela. Afunde kahle ngezimakethe, futhi athole ulwazi olwanele ukuze aqale kahle. Bangase bamuncome ukuba abekezele, futhi aqale ngezinyathelo ezincane.

Uhlobo lwezitshalo nezinhlobonhlobo zazo zithinta indlela yokuvuna ngesandla, ngoba izitshalo ezinzima noma ezinzima ukuvuna zidinga abasebenzi abaningi, Kuyilapho izitshalo ezincane noma ezilula ukuvuna, zithatha isikhathi esincane. Izimo zezulu nazo zidlala indima ngoba uma izitshalo zikhula kahle noma zibhidlika ngenxa yezimo zezulu, kuzoba nomthelela ekuphumeleleni nasekuphinda phindeni kokuvuna. Isidingo semakethe sithinta ukuthi umkhiqizo wezitshalo uthengiswa kanjani, futhi isikhathi esidingekayo sokuvuna.

Akukho ubulingiswa ekuthatheni umhlaba kwelinye iqembu uwunike elinye ngaphandle kwemvumo yabo, noma ngezindlela ezisemthethweni. Lokho kungaba yinkohlakalo noma ukwephula amalungelo abantu uma kungezwelani nemigomo yomphakathi, futhi kungadala ukungqubuzana nokungabi nobulungiswa. Ubulungiswa bungafinyelelwa kuphela uma kuhamba ngohlelo olucacile nolomthetho, kuhlanganiswe nokuthathwa kwezinye izinqumo ezihlonipha amalungelo abantu bonke.

Bantwana nomkami, ngikhathazekile kakhulu. Izimo zezulu, izinambuzane, nezindleko ezikhuphukayo, sezonakalise izitshalo zethu. Ngibonga umsebenzi wami, ngibona umsebenzi wami onzima wehla phansi, futhi ngiyesaba ukuthi ngeke sikwazi ukudla kahle. Ngizwa ubuhlungu nokungabi namandla, kodwa sizozama konke okusemandleni ethu.

Ongcono, izeluleko kochwepheshe bezolimo, imbewu esezingeni eliphezulu, nemishini yokulungisa umhlabathi ukuze ngiphinde ngiqinise izitshalo zami.

Abalimi kufanele basheshe baxhumane nezikhulu zolimo ukuze bathole usizo lobuchwepheshe nezinsiza zokulawula isikhonyana. Bangasebenzisa izindlela ezifana nokutshala izitshalo ezixosha isikhonyane, ukusebenzisa imithi yokubulala izinambuzane evunyelwe, noma ukusebenzisa izindlela zemvelo ezifana nokuxhoma amagilavu anezinhlamvu ezikhanyayo ukuze adide isikhonyane. Kubalulekile ukuthi basebenzise ngokubambisana ukuze balwe ngempumelelo nangenhlekelele.

Izinzuzo zokusebenzisa ukupakisha okusekuphepheni ukuthi kuyabola kalula, kunciphisa imfucumfucu, futhi kuvikela imvelo. Izinselelo zihlanganisa ukuthi iphepha lingashesha ukuba buthaka uma limanzi. Linganikeza ukuvikeleka okungalinganiselwe ezintweni ezifana nokudla okumanzi noma okudingayo ukuvala okuqinile. Ukuthola izinto eziqinile nezihlala isikhathi eside kusetshenziswa iphepha, kuyinselela enkulu.